Nka eletsa batho ba jwalo ba robalang ka tlala kapa bona ba senang hona hore ba leme, ba kgone ho iphumanela dijo moo mme ba kgone ho iphedisa.

Eya, ke tla dumella baahi ba tlo reka ho nna, ke tla ya le mabenkeleng ke ba rekisetse dijalo tsena tsa ka.

Ha re na kgahleho ya ho lema mahe dinotshi, re qolla hore re mpe re reke tswekere dishopong kapa tsona ditoropong. Ho fapana le hore re leme mahe ana a dinotshi.

Mmuso o lokela hore o thuse borakgwebo ka tsa ditjhelete, mme borakgwebo bana ba kgone ho atleha dikgwebong tsa bona. E, a teng mafapha a jwalo a thusang ka tsa ditjhelete.

Nna ke di hlaba ka thipa.

Ke tseba matekwane o bedisa metsi a teng ha o tshwere ke sefuba, mme o ikwahele ka kobo, o futhe ka ona metsi ao a matekwane mme a phekola sefuba.

Ke tla etsa hore ke jale dijalo tse ngata di thole metsi, ke di nosetse, di thole le pula.

Eya, ke ntse ke na le kgahleho ya ho di reka di le ka mokolokoting hobane di na le dimatlafatsi se etsang hore di be ditekong tsa hodimo ke hobane di se di kentswe ka hara mokolokoti mme mokolokoti ao ke tjhelete hore a re rekwe.

Ke nahana hore ba rometse lefapheng le kwetlisang balimi hore ba kgone ho ithuta le dintho tse ding tseo dihwai se sa tlo ba rutang tsona.

Ba e lahlile haholo hobane hona jwale ba se ba tsamaya le dinako tsa hona jwale ha ba sa tsamaya le nakong tsane tsa kgale moo ba latelang setso sa bona. Eya, nna ntse ke na le yona tsebo eo ebile ke ntho e ke ratang, e ke kgathallang haholo.

Mofuta ona wa kgwebo o lokela hore o be moo honang le batho ba bangata, ba tla kgona hore ba tshehetse kgwebo ena ka ho reka, mme ebile ka ho hlokomela.

Mokgwa o mong wa hore o boloke dijo ke hore o di kenye ka sehatsetsing mme di se ke tsa thola motjheso.

Melemo ya ho kotula ka letsoho ke hore o ke ke wa senya dijalo tsa hao, mme motjhini ho ka ba na le hore o senye dijalo tsa hao kapa o seke wa di kotulo hantle.

Lebaka la etsang hore diperekisi di omiswe ke hore di se ke tsa lahluwa ha se di bodile, mme ho fapana le hore di lahliwe di ka omiswa tsa etsa mangangajane ke nahana hore nako e hantle ya hore hobe le mangangajane ke mariha.

Dihwapa o omisa nama ya phoofolo ke tseba nama ya phoofolo ya pere wa e omisa le yona mme ha se e omme e ba sehwapa. O e omisa matsatsi a seng ma kae mohlomong a mahlano ho ya ho a supileng.

Basadi ke batho ba dulang ba na le maqheka, ebile ke batho ba nahanelang pele mme seo se thusitse haholo temong.

Thatohatsi ya ka ya dijo tse tsubelletsweng ke dijo tsa setso, ke di lata, di se di tsubelletswe mme ha ke iketsetse jwalo.

Maemo a lehodimo sebakeng seo ke dulang ho sona hore nka jala, nka jala moroho, tamati ditapole hobane ke dijalo tse holang ka pele, mme ebile ha o di hlokometse, o ntse o di fa metsi di hola ka pele maemo a lehodimo ha ka fetoha. A nka etsa hore ke dule nosetsa dijalo tseo tsa ka di kgone ho hola.

Ha wa tlameha ho ja dijo tsena tse nang le lebese hobane seo se ka etsa hore o kene sepetlele.

Dijalo tsena tse senyehileng ke di lahlela hole toting moo di sa tlo kopanang le tsena tse lokileng. Ke tla kopa mosebetsi wa ka a le mong hore a nke lori a lo nlahlela tsona toting.

Ke tla etsa hore ke behe diemere tse kgolo ka ntle. E re ha pula ena, metsi ana a pula a kene ka diemereng tseo tse kgolo, ke kgone ho nosetsa dijalo tsa ka ka metsi ao.

Ke tla hlokomela mobu wa ka ka hore ke dule ko o tshela metsi mme o kgone ho nona, o be le matla, o kgahlise, o itekanele.

Nka jwetsa basebetsi hore polasi ha e sa etsa tjhelete, mme ka seo ke lokela hore ke hafole ba bang.

Re lokela hore re rale moralo moo re tla sebedisang tjhelete hantle ka yona ntle le ho etsa bonokwane bofe kapa bofe.

Ha ke na bona bokgoni, ba ho iketsetsa leano la kgwebo, ha ke soye ke lo batla thuso ho ditsebi tsa kgwebo ho ngola leano la kgwebo ya ka.

Dijalo tseo ke di tsebang tse tummeng ke moroho, ditapole, tamati hobane ke tsona dijo tse rekwang e bile tse fumanehang ha batho ba .

Ke sebedisa fono fono ya ka hore e mpontshe hore pula e tla qala ho na neng mme pula e qala ho na ke tla etsa bonnete ba hore ke kotula dijalo tsa ka.

Maemo a lehodimo a fetotse tikoloho haholo hobane dijalo tsa rona ha di sa thola metsi hantle mme ebile di a senyeha ha pula ena haholo kapo hona le moya o mongata.

Khothone o tla e bona diaparong tse kang gown ena tse aparwang ha o tsoha kapa dijeresi tsena tse mofuthunyana tsa mariha khothone e ngata haholo moo.

Re e etsang hore re se hlole re iketsetsa dintho tse jwalo, ke hobane re botswa motho o qolla hore a ye shopong a lo reka ho fapana le hore a iketsetse. O tla bua ka mo ntho e mojang nako ka teng.

Tse qhekellwang ho ba bobebe ka setso hore o dije mme ebile ha di na le mosebetsi o mongata.

Se etsang hore e be theko e hodimo ke hobane se qala ka hore se iswe metjhining. Selo process-siwa hore ebe hantle e be tjhisi e iswang mabenkeleng e lo rekiswa, mme ka hoo ke tjhelete ho etsa tseo tsohle. Lebaka le etsang hore se be theko e hodimo ke lona leo.

E, ke a kgothalletsa mokgwa oo wa temo ebile ke batla lefatshe la temo e be le ikemetseng ka thoko.

Ke bona e thusa ho matlafatsa moruo hobane temo e thusa haholo hore batho ba kgona ho thola dijo ka hara ramotse kapa hona toropong.

Dihwai di dula di fetola ditjeho tsa dihlahiswa tsa bona hobane moruo wa naha ha o phahama le bona ba lokela hore ba phahamise ditheko tsa dijalo tsa bona.

Diphoofolo tseo ke di tsebang tseo boya bo bongata bo fumanehang ho tsona, ke nku le kgomo ho etsuwa diaparo kapa di mmata tse alwang fatshe ka matlalo a teng.

Poone o lokela hore o esile ebile o behe moo o tsebang hore e ke ke ya thola motjheso teng hore e senyehe.

Ditholwana tseo ke di tsebang ke avakado, e fumaneha porofenseng ya Mpumalanga.

Boemo ba lehodimo bo mpakela tshitiso e kgolo dijalong tsa ka hobane bo fefola dijalo tsa ka. Ha hona le moya o mongata haholo, ke a senyehelwa ka tsela eo.

Ke tlo qala ka ho reka tseo ke di hlokang haholo, tseo ke di sebedisang haholo. Ke tla qetella ka ho eketsa hodima tseo tse seng ke di rekile hore di be ngata. Ke se ke ka sokola polasing ya ka.